Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe, ka gore mo lephateng le lengwe o tlabe o tshameka mo lephateng le lengwe o tla bo o akanya o dirisa tlhaloganyo ya gago go itlosa bodutu le go efoga go tlhola o akanya ka dilo tse dingwe tse di tlisang kgatelelo mo go wena le mo tlhaloganyong ya gago.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse thata tshameka ka nama, ka gore motho fa tloga fela o tsaya mogala wa gagwe o tshameka, ebile go ikentsha bodutu mo mogaleng wa gagwe. Ga a tlhole a na le nako ya go tswela ko ntle a go tshameka le batho ba bangwe ka nama, go fokoditse le ikatiso ya batho.

Nka go eletsa gore o tshameke basketball kgotsa bolotloa ka gore e thusa thata gore motho a nne a itekanetse, a nne a le matlhagatlhaga, ebile a kgona go taboga e thusa thata le pholo ya motho.

Didiriswa tse di ama tsela ya metshameko ka tsela e e sa siamang ka gore, fa o tshameka ka nama o sa tshameke se ileketeroniki o oketsa ditšhono tsa gago tsa go ikatisa tsa go nna o le matlhagatlhaga, le tsa gore pholo ya gago e nne mo seemong se se siameng ka gore ga o a nna fela o a ema, o a ikatisa, o a taboga, o ya kwa le kwa.

Se ke se ratang ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore malatsing a metshameko ya se ileketeroniki e a duela, fa o ntse o tshameka metshameko e o bona dituelo tse di rileng go tshameka metshameko o o.

Go tlhokega mogala wa gago fela wa letheka go tshameka motshameko wa inthanete le data, metshameko o tumileng ke wa Candy Crush le Backfight.

Fa o sa kgaotse metshameko ya inthanete o feleletsa o le lekgoba la metshameko eo, go tshwana le e mengwe e e leng gore go tshamekiwa ka madi mo go yone, o feleletsa o sena madi. Motshameko wa inthanete o ke o ratang ke wa Backfight.

Metshameko ya internet e tlhoka data ka gore ga o kake wa tsena mo inthaneteng o sena data, o tshwanetse gore o nne le data. O tlhoka mogala wa gago wa letheka kgotsa khomputara, laptop le yone data go tshameka metshameko ya mo inthaneteng.

Mabaka a a dirang gore batho ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo ke gore go na le data ya bosigo le data ya motshegare, mme data ya motshegare e fela ka bonako mme ya bosigo ga e fele ka bonako e tshela e le teng. Fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa kwa godimo a ka reka yone data eo e tswang gabedi ya motshegare le ya bosigo, gore a kgone go e dirisa mme e tlhwatlhwa tlase.

Metshameko ya internet e tokafatsa matshelo a rona ka gore e nale dituelo, batho ba le bantsi ga ba dire mme metshameko eo e kgona go ba fa fa madi, a kgonang go ba tshedisa. Metshameko ya internet e ne e seo bogologolo ka gore thekenoloji e ne e seo bogologolo.

Dikotsi tsa metshameko ya internet-e ke gore o feleletsa o nna le kgoba la metshameko wa internet. Nako tse dingwe o feleletsa e le gore gona le batho ba ba ka utswang ditokomane tsa gago fa o le mo metshamekong wa inthanete. O tshwanetse go leka ka thata gore o seke wa ineela mo metshamekong ya inthanete, ebile o lebelele fa a gore di-site kgotsa di-website tse o tsenang mo go tsone di bolokesegile.

Ke akanya gore ke gore ga bana kitso e e lekaneng ka metshameko ya internet, ke sone se ba palelwang ke go tshameka metshameko ya internet. Metshameko ya inthanete e e leng bonolo kgotsa botlhofo go ka e fitlhela ke yone eo ya go dira madi go tshwana le bo Candy Crush le bo Backfight.

Nna nka bopa motshameko o o thusang baithuti gore ba kgone go ithuta ka dithuto tsa bone, gore ba kgone go bona kitso e e botoka ka dithuto tsa bone. Se nka se fetolang ka metshameko ya inthanete ke gore batho ba kgone go tsena le fa ba sena data mo metshamekong eo.